Ku tlanga ka inthanete swi ni khombo swinene hikuva vanhu va nga ha click-a ti-link leti ti nga na khombo eka tifoni ta vona hikuva va ta hack-iwa ivi vu vu ivi info ta vona ti nga ha koti ku hlayiseka.

E-e ndzi nge pfumeli hikuva vutomi bya yena byi nga ha va ekhombyeni i nga kuma leswaku vanhu lava a hlanganaka na vona va na khombo swinene kumbe va lava va va hleketa ku n'wi tlhakisa kumbe swin'wana.

Ndzi nga ha tshama na yena ni n'wi hlamusela leswaku a nga fanelanga ku burisana ni vanhu lava a nga va tiveki ka inthanete hikuva vutomi bya yena byi nga ha va ekhombyeni a nga ha tlhakisiwa kumbe ku dlayiwa.

N'wana a nga fanelanga ku tshamela riqingho hikuva ri nga ha n'wi vavisa matihlo kumbe a nga ha hlangana ni makhombo ya ku chat-a ni vanhu lava a nga va tiveki ivi va n'wi va n'wi va n'wi .

E-e mintolovelo leyi ya ku garingela vanhu emindzilweni a ya ha ri kona hikuva vana va sweswi a va tolovelanga ku tshama emindzilweni va tolovele ku tshama va khomelele tifoni va tlanga ti game kumbe ku chat-a.

Swo yimbelela tinsimu kumbe ku tlanga tinsimu leti hi hi dyondzisiweke hi vakokwana a swa ha ri kona hikuva vana vo tala va va vana vo tala va kumile tifoni va ha ri vantsongo vatswari va vona va ta va va toloverile tifoni i manguva xilawa.

Khale a ku tlangiwa tingheze tiulu kumbe swilo leswi a va swi vitana swinkhwehle hi swona swilo leswi a swi tlangiwa khale ku nga ze va ku va na ti-phone.

Ina ndza pfumela vana vo tala hi va tala ku kuma vunghana exikolweni hikuva exikolweni ka tlangiwa a ku na nkarhi wa foni un'wana na un'wana u ni munghana loyi a tlangaka na yena kumbe va tlanga bolo kumbe swin'wana.

Ndzi nga ha navetisa mpahla ndzi xavisa mpahla leyi yi nga ta mi fanela swinene leyi nga ta kota ku mi mbala mi saseka.

Vana va nga ha tlanga mitlangu ya ku dyondzisana swa swa xikolo hi swona leswi nga ta va pfunaka leswaku va va va va ni nkarhi wa ku hlaya na nkarhi wa ku hlaya ti na nkarhi wa phone.

Caster Semenya u dumise hikuva a tsutsuma swinene naswona a xi a ri xitsutsumi lexi a xi ri na nenge wun'we a ri xigono.

A hikuva hi hava xilo swo swi endla hikuva swi.

Ndzi nga ha tsakela ku tlanga bolo kumbe bolo ya mavoko kumbe bolo ya milenge ni vanhu van'wana kumbe mihlangano leyin'wani loko hi hlanganile.

Ndzi hlanganile ni vanhu lavantshwa hi nkarhi lowu a ni tlanga bolo ya mavoko ndza ha ri exikolweni xa le hansi xa Katekani.

A ndzi ta tumbuluxa swo titsakisa swo fana ni bolo ya mavoko ni bolo ya milenge ni ti-jumping castle leswaku vanhu va ta kota ku tipfunela ka swona.

Ku titsakisa hi mitlawa swi vuyerisa rihanyo ra kahle miri wa wena wu ta va kahle u nge vabyi ngopfu.

Mina ndzi tsakela mitirho ya ku titsakisa ya ku katsa ntlawa hikuva yi ta kota yi ta kota ku ni endla leswaku ndzi tivana ni vanhu vo hambanahambana va le matikweni.

Ntlangu lowu wu endla leswaku miri wa wena wu va kahle ntlangu lowu wu endla leswaku miri wa wena wu va na ti-vitamin miri wa wena wu nge wu wu ta hlwela ku hatla wu khoma hi mavabyi. A hi tlangeni ni van'wana vanhu hi ta kota ku hanya na rihanyo ku ta va na rihanyo ra kahle.

Swilo leswi swi swi tsakelaka hi ntlawa swi ni cince hi ndlela ya kahle hikuva ndzi kota ku tshama ni vanhu hi burisana hi tlanga mitlangu leyi hi yi tlangaka.

Mintlhontlho leyi vanhu va langutanaka na yona loko va joyina swilo swo titsakisa swa mintlawa kumbe swa migingiriko i ku va vanhu va fambafamba matiko mo hambanahambana va hlangana ni vanhu lava na vona va titsakisaka.

Burisana na vona leswaku va nga swi yirisi hikuva swilo leswi migingiriko leyi pfuna vanhu leswaku va tiolola leswaku va nga hatli va khomiwa hi vuvabyi.

Hikuva va kuma vutiolori naswona va kuma swakudya loko va rima ku fana ni miroho swifaki timanga ni tinyawa.

Munhu u fanekele ku byala misinya leyi nga ta n'wi endlela muziti ku kuma nkarhi wa ku wisela eka wona.